Izidingo ezingathinta ukukhetha uhlelo lomngcwabo. Abazali asebekhulile, isidingo sokuhlonipha amasiko nezinkolo. Abazali asebekhulile bavame ukuba nesifiso esiqinile sokuba umngcwabo wabo wenziwe ngendlela yesintu noma yenkolo abakholelwa kuyo. Izingane ezincane, ukuvinjelwa kokudideka nokucindezeleka ngokweqile. Izingane azikakwazi ukuqonda kahle ukufa, ngakho umngcwabo kufanele ngendlela ekhombisa uthando ngaphandle kokuthi ube nzima kakhulu ngokomzwelo. Abantu abancane nomndeni owandayo, izimfuneko eziyinqayizivele ezingabacabangela.

Izimali ezikhokhwayo zonyaka ze-overdraft zivame ukuba phezulu kakhulu uma ziqhathaniswa nezinye izinhlobo zezikweletu futhi zibiza kakhulu uma zingaqondwa kahle. Ake sihlole ngalokhu ngokuningilizwe. Ukuqhathaniswa kwama-overdraft fees nezinye izihlobo zezikweletu. Kungani i-overdraft ivame ukuba ngezindleko ezifihlekile? Abantu abaningi abaziboni izinkokhelo ezincane ezenzakalayo. Izimali zengezwa ngaphandle kokuqaphela, isibonelo sixty Randi ngomsebenzi owodwa wokweqa imali ekhona.

Ukucabangela umshwalense wempilo owumuzwa onzima, kodwa obalulekile, kudinga ukuthi sicabange ikusasa, izingozi ezingalindelekile, nokuthi siyobashiya kanjani abantu esibathandayo uma sekudlula thina. Lokhu kuhlobene kakhulu nemizwa ukuthatha umthwalo wemfanelo, ukunakekela nokufuna ukunikeza ukunzinza kumalunga omndeni noma abahlomuli.

Indaba ukufaka isimangalo somshwalense ngesikhathi sokugula kumama. Ngonyaka odlule umama wami wagula kakhulu ngenhliziyo kwadingeka ukuba aphuthunyiswe esibhedlela, ngenxa yokuthi yomshwalense wempilo kwadingeka ukuba sifake isimangalo ukuze izindleko zokwelashwa zikhokhwe umshwalense. Kwakuyisikhathi esigcwele imizwa ingcindezi, kodwa futhi nethuba lokufunda okuningi mayelana nenqubo yomshwalense. Inqubo yokufaka isimangalo, ukuqinisekisa ukubhaliswa. Sasiqala ngokufonela inkampani yomshwalense ukuze siqinisekise ukuthi umama ubhalisiwe futhi ukuthi isibhedlela asiyisiza siyabambisana nabo.

Ngikhumbula kahle isikhathi lapho ngazizwa ngikhungatheke ngokuphelele kwakuyisikhathi lapho ngizama ukugcwalisa ifomu lesimangalo lo mshwalense wezokwelapha ngemuva kokwelashwa okuphuthumayo. Ukungabi nolwazi olugcwele, ukukhuthazeka ngokwenza iphutha, ukungabi nosizo olucacile. Engakufunda, ngafunda ukuthi izinkampani zomshwalense kufanele zinikeze izincazelo ezicacile, futhi kukhona amalungelo okubuza usizo lwezilimi ezahlukene. Ngazibhalisela i-online portal yabo lapho amanye amagama achazwa kahle kakhudlwana. Ngabheka izibonelo ezinemifanekiso yokuthi kwenziwa kanjani isimangalo.

Ukuthenga umshwalenso womngcwabo. Ukusabela kokuqala, lapho ngitshelwa ukuthi kunezinyanga eziyisithupha zokulinda uma kukhona ukufa ngenxa yesizathu zemvelo. Ngazizwa ngididekile futhi ngakhungatheka kancane. Umbuzo wami wokuqala waba, pho kungani ngikhokha manje uma bezodinga ukulinda isikhathi eside ngaphambi kokuthi umshwalense uqale ukusebenza? Ngazizwa sengathi angivikelekile kahle kuleyo nkathi. Ngacabanga ngemindeni eminingi efakwa lo mshwalense ngenxa yokwesaba ukungabi nayo imali yokwenza umngcwabo kodwa uma kufika ukufa kunesikhathi.